Ngokudla okufana nama-abhula, amabhanana.

Iye, sitjhayelwa babantu ababili.

Kukobana iphume elawuleni ingene emzileni ekungasiwo.

Kukobana vane basuke bakhambe amabanga amade begodu sele balambile.

Kukobana umuntu agadangwe sitimela.

Kusetjenziswe iinsimbi kunye negezi.

Kwabekulilanga elitjhisa tle begodu kunesiminyaminya esikhulu esitimeleni savele sabona ngodade owelaphasi ngebanga lomtjhiso.

Khabe kungeLesihlanu ekuseni begodu ngangivuke lada khulu. Ngathi nangifika esitimeleni besele kuzele khulu kwafanele bonyana ngijame bengiyokufika langiyakhona.

Kusiza imindeni khulu ngombana kubalethela uburotho etafuleni.

Khona akukaphephi ngombana kunabantu abanengi abenza ubulelesi.

Ihlelo lokukhipha amanzi esiporweni. Lidlala indima ekulu lokha isiporo nasivele amanzi.

Kungebanga lokobana bahlala basesitetjhini mihla namalanga begodu bathengisela eduze khulu nesistimela.

Abomma abathengisa eenteyitjhini zeentimela badlala indima ekulu ebakhwelini. Ngombana abanye basuke sele balambile nofana abanye basuke sele bomele amanzi.

Umsebenzi wegezi esiporweni kukhambisa isitimela.

Iye, ngicabanga bonyana ayafuneka ngombana banengi abantu abahlongakala engozini zesistimela.

Abathengisi bazuza khulu ngombana lokha nakuzele eentetjhini zeentimela ngombana lokho kuhlathulula kobana abathengi vane babanengi yeke abathengisi bazokuza imali enengi.

Babadosa ngokobana bakhangise izinto abazithengisako.

Ngingabayelisa kobana bangahlaleli eduze khulu nesiporo ngombana lokho akukaphephi.

Singabakhuthaza ngokobana kubenomuntu ozobafundisa ngokuqakatheka kwamatshwayo eentetjhini begodu sibeke namatshwayo amanengi ngendlela esingakwazi ngayo.

Awaphatheki kuhle ngombana nakuvane kuladelwe isitimela lokho kutjho kobana nabo bayokuladelwa lapha bayakhona kungaba seenkolweni namkha emsebenzini.

Ngingathoma ngitlole ngobungozi ongahlangabezana nabo lokha nawungalandeli amatshwayo begodu ngitlole ngitlole ngihlathulule kobana itshwayo linye ngalinye lijameleni.

Kwesinye isikhathi ubujamo ubuthola buhlangahlangene kuzele amaphepha phasi nokhunye okunengi.

Bangazithola balahlekelwe zizinto abazithengisako namkha bangazithola sele babanjwe ikunzi.

Unobangela kukobana isitimela sigijima khulu kunezinye iinthuthi.

Angivumelani nalokho ngombana abantu abasilaphaza eendaweni zeentetjhini bathengi.

Lokho kuqinisekisa ukuphepha kwakhe nokulandela amatshwayo.

Awa, angicabangi kobana abantu banakho ukufunda eengozini ezenzekileko ngombana bakhona abasenza lokhu okwenziwa ngilaba ababaseengozini.

Ngicabanga kobanyana kuliqiniso lokho ngombana banengi abantu abahlongakalako zeentimela.

Ngicabanga kobanyana kufuze iimporo zitjhegwe qobe veke ukwenzela kobana bona zisese sebujameni obuphephile na.

Iye ngicabanga kobanyana ungasiphungula isiminyaminya seenkoloyi bewenze nabantu baphephe.

Akukaqakatheki, ungakwenza lokha nakukatelelekile ngombana esikhathini sanje abantu bayathunjwa ngeendaba zama-Uber

Kufuze amaveni abesebujameni obulungileko amanamba abesebujameni obulungileko.

Ubujamo bezulu khulu ngombana lokha ubujamo bezulu nabungasibuhle kuzobenza kobana isiphaphamtjhini lula.

I-Bolt kufuze kube itlolisiwe begodu kufuze ngaphakathi nangaphandle.

Nakuqeda ukuphela inyanga.

Ungazithola

Kukobana kungabi abathengi abanengi.

Ngicabanga kobanyana kuliqiniso lokho badlala indima ekulu.

Kukobana abantu basuke baya eendaweni ezihlukahlukeneko.

Ngicabanga kobanyana ngemva kweenyanga ezimbili kufuze atjhugululwe.

Sikhulu tle isibalo samathraga aphula umthetho.

Babadosa ngokobana bakhangise izinto zabo ngendlela efaneleko.

Abakavunyelwa ngombana ingozi kungenza isitimela sigadange abantu.

Intengo yeembaseli khulu tle ngombana iimbaseli zehlezi zikhuphukile.

Ekungamphephisa kukobana atjhayele ngendlela efaneleko begodu afase nebhande.

Ukuthengisa eenteyitjhini kusiza imindeni khulu ngombana lokha nabathengisako benza kobanyana babenemali yokondla imindeni yabo.

Ihlangothi lami engilithanda kukobana ikuthatha ehegeni yalapha usuka khona ikubeke ehegeni yalapha uyakhona begodu ngemali ephasi tle.

Ngicabanga kobanyana ibhesi ne-Bolt namkha i-Uber yakhona iphasi tle kunaleyo yamatekisi.

Awa, akazitjhayelisi kuhle iinkoloyi.

Intengo ephezulu izithinta kumbi khulu iindawo zemakhaya ngombanyana abantu abanengi abahlala emakhaya abasebenzi begodu badobha phasi.

Ngikhulume ngokubaluleka bokulalela lokha nawutjelwako ngikhulume ngokuqakatheka kokufunda amatshwayo, ngibuye ngikhulume nangokuqakatheka kokulandela imilawu yangesitimeleni ngibuye ngihloniphe boke nabo

Iye, kuliqiniso.

Awa, akukalungi lokho. Kufuze ajame lapha ekuthelwa khona iimbaseli namkha esitolo esithize aphumule khona.

Ngokobana sitjelwe imithetho nemilayo yesitimelelni.

Ngenza isiqiniseko sokobana ngikhamba emdeni wami begodu ngiyokutjhayela ngokukhulu ukuqaphela.

Intengo ye-petrol ithinta abatjhayeli bamatekisi khulu tle ngombana batjhayela mihla namalanga emini loke.

Lokha nakuphithizelako esitetjhini kutjho khona kobanyana abathengi banengi yeke abathengisi bazuza likhulu tle.

Iintimela ezikhamba ngaphasi kwehlabathi anginalwazi elinengi ngazo begodu ngiyathoma ukuzwa kobana zikhona.

Iintjhijilo kukobana iimbhesi zisuke zife zingakafiki nalapha eziya khona begodu azikhambi msinya.